Ewe, iikholeji neeyunivesithi zolimo zibalulekile kuba ziphuhlisa uluntu lulonke, ziphuhlisa kwanolutsha olusakhulayo ngendlela yokubana iindlela zolimo ziyasifundisa ngoqoqosho. Zisifundisa nangokutya nangendlela yokonga nokuzikhulisela, ukuzivelisa ukutya. Ziyanceda ngendlela eninzi kuba ziyasifundisa nangeteknoloji yokulima ukuba isetyenziswa njani ukuvelisa imveliso eninzi.

Ngokolwam uluvo inkxaso enikezwa abantu abatsha abafuna ukuzibandakanya kwezolimo eMzantsi Afrika ayonelanga. Nangona urhulumente namanye amaqumrhu bezama ukufaka isandla bebonisa inkxaso, kodwa ikhona imiba abangafikeleliyo kuyo eyenza kube nzima ukuba abantu abatsha bazibone bebamba inxaxheba ekubeni ngabalimi. Ezo zizinto ezifana nokuba abakwazi ukufikelela kumhlaba ngokwaneleyo nendlela yenkxaso yemali abayifumani ngokwaneleyo, nophuhliso kwezeteknoloji abakwazi ukufikelela ngenxa yeenzima zemali.

Mhlobo wam, kuba usandula ukuqala ukufuya iigusha yinto ebalulekileyo leyo, kodwa ukugcina iigusha zakho zingendlela erayithi kufuneka uqalise ukuzitofa. Ukutofa iigusha kubalulekile kuba kuphucula uqoqosho lwazo, ziyathinteleka nasezifeni, zingabi nazo izifo. Indaba yokuzitofa ithintela nosasazeko lokugula, yonga neendleko zokunyanga xa kanti kuthe zabe ziyagula ungazitofanga.

Ukulima ukulima itswele kunokuba lula okanye kube nzima. Ukulima itswele ukuze kube lula kuxhomekeke kumhlaba or uba ulime kumhlaba ofanelekileyo, imozulu yefanelekileyo, unkcenkceshele ngokwaneleyo kanye nembewu ibe yephilileyo.

Xa ndinokuba ngumlimi imvula ibe ingani into engandihlupha kakhulu kukoma komhlaba. Ukoma komhlaba kungadala ukuba imveliso ibe ncinci kwizityalo. Ukuba ncinci kwemveliso kwezityalo kungachaphazela uqoqosho. Ukanti kungafuneka ndibe neendleko eziphezulu zokunkcenkceshela kwaye nezityalo singafumana izifo nezinambuzane xa zinqatyelwe ngamanzi.

Ukufundisa kwezolimo kulutsha kwizikolo zonke ndicinga ukuba kungaba yinto elunge kakhulu kuba abafundi nolutsha ingabanceda loo nto kwindlela yokufunda izinto ezininzi, ezifana nokuba bangafunda ukuzimela. Kungaba khona ukhuseleko lokutya, kungaba khona nokwanda kwamathuba emisebenzi nokuphuhlisa uthando lokusingqongileyo kunye nezoqoqosho.

Ukutya iitapile kunokuba lula okanye kube nzima, kuxhomekeka kwiimeko ezithile. Iimeko ezenza kube lula ukutyala iitapile inokuba yimozulu efanelekileyo, umhlaba ofanelekileyo, ukunkcenkceshela ngokwaneleyo, ibe luncedo lwezondlo nomhlaba okulungeleyo ukutyala iitapile. Into enokwenza kube nzima ukutyala iitapile inokuba kukunqongophala kwezondlo zomhlaba, ibe kukungankcenkcesheli ngendlela eyiyo, ibe yimozulu engafanelekanga kunye nomhlaba ongafanelekanga ukutyala iitapile.

Umhlaba ndingatsho ndithi ngumthombo wobomi ingakumbi kwezoqoqosho ezimalunga nomhlaba nezityalo. Umhlaba awupheleli nje ekubeni yindawo yohlala izilwanyana nezityalo, koko ukwazi ukuzala, ukugcina nokukhulisa izinto ezininzi. Ndingatsho ndithi umhlaba sisiseko sobomi.

Phakathi kweembotyi eziluhlaza ezikhenkcezisiweyo kunye neembotyi ezinkonkxiweyo, ndikhetha iimbotyi eziluhlaza ezikhenkcezisiweyo kuba zinencasa ingakumbi kuba ziqandiswe zisentsha, nto leyo eyandisa ubumnandi bazo. Zigcina umbala wazo oqaqambileyo kwaye nezakhamzimba. Ukanti iimbotyi ezinkonkxiweyo azinazo izakhamzimba ezininzi kuba ziphekwe ixesha elide zide zilahle nombala wazo ngaphambili kokuba zifakwe enkonkxeni.

Iminqathe ibinokuthi kwikhaphetshu ukuba bekuthiwa ziyakwazi ukuthetha, hayi bo khaphetshu, uyandicingela nje kuba amagqabi akho andisitha ukukhanya kwelanga. Makhulu kakhulu kwaye andiwufumani nomoya owaneleyo. Ikhaphetshu ibinokuphendula ithi, mnqathe, ungaxhalabi amagqabi am akusitha ilanga , akusitha ilanga elishushu kakhulu kwaye iingcambu zakho zithambile zenza umhlaba uhlale ulungile. Ngoko ke uluncedo nakum kwaye ndiyacinga ukuba singahlala siphilisane ngale ndlela.

Xa ndinokuba ngumlimi isityalo esokuqala endingasidala ndingaqinisekisa ukuba sisityalo esikwaziyo ukuxhathisa kwiimozulu ezahlukeneyo, esikhula ngokukhawuleza kwaye esiqukethe izakhamzimba. Eso sityalo ndingasibiza ngokuba yimifino ephila.

Ukuba iinkomo ndingavuka zingafuni ukuxhelwa kwaye zenze iphulo lokungafuni ukuxhelwa kwazo, ndingaziva ndixhalabile kwaye ndinovalo kuba loo nto ingatshintsha indlela yokuphila yehlabathi lilonke. Andinakuze ndizixhase iinkomo kwiphulo lazo lokungafuni kuxhelwa kuba kungachaphazeleka kakhulu ezoqoqosho, ingakumbi kubalimi abafuye iinkomo ngeenjongo zoshishino. Kuba ininzi into eveliswa ziinkomo ngakwicala loshishino, izinto ezifana nenyama, iitshizi nobisi. Lezo zinto ingathetha into yokuba asizukukwazi ukuphinda sizifumane xa iinkomo zingasafuni ukuxhelwa.

Izityalo endinokuzityala ngexesha lembalela ingaba likhabe elibizwa ngokuba yi-watermelon, iimbotyi, iipepile, ibhatata, amabele kunye neziqhamo ezifuna ubushushu obuninzi.

Ukuba abalimi beefama ezinkulu bangaqasha abantu abasha okanye abantu abaselula kwindlela yokuqhuba yabo ishishini, kungabancedisa kakhulu kuba kungaphucula ikamva lezolimo kuba ikamva lilele kubantu abatsha abasozoqhubeka nezolimo iminyaka emininzi. Ingenza ukuba bafumane iingcinga ezintsha abalimi, ingancedisa ukomeleza ushishino lwabo, ukugcina ulwazi lezolimo luphila, ukuvula amathuba emisebenzi kunye nokwandisa imveliso nenzuzo.

Andinako ukuthi ukulima umbona kulula nangona imveliso yombona inokuba ninzi. Umbona ingaba sisityalo esiqhelekileyo nakuye nabani na kodwa ukuthi kulula andingeke ndikwazi kuba zininzi izinto ekumele uqinisekise ukuba zihamba kakuhle ukuze ufumane inzuzo yombona ethe xaxa. Zizinto ezo ezifana nokuba usebenzise izinto ezinokuthintela izinambuzane nezifo emboneni. Kube kanti imozulu yefanelekileyo, umhlaba olima kuwo nawo ube ungofanelekileyo. Kube uncedo lezondlo emboneni, kube kukuwugcina umbona nokuwuthengisa.

Ukwabiwa komhlaba kungaba liphulo elihle kwaye elibaluleke kakhulu eMzantsi Afrika kodwa kungafuneka lenziwe ngobuchule ukuze kuxhamle lonke uluntu loMzantsi Afrika. Oko kuquka ukusebenzisana phakathi koluntu, abalimi kunye norhulumente. Kuquka ukuba kufuneka ukuba babe nolwazi ngolawulo lomhlaba kubantu abafuna umhlaba ukwenza uqoqosho lwezolimo luqhubeleke phambili, ukunciphisa ubuqhophololo kunye nokwenza umhlaba ube nesabelo esifanelekileyo kuye wonke umntu.

Ewe, abantu bethu basebenza kakhulu ngamandla ukuququzelela iimeko ezifana neegadi ezithi zixhase abantu abangathathi ntweni kunye nophuhliso leendawo abahlala kuzo. Oku sikubona kuba zisekhona iiprojekthi ezixhasa ezentlalontle kwaye zisekhona iiprojekthi ezilima iigadi ezixhasa izikolo, ezixhasa amakhitshi abantu, ezikwaziyo nokuququzelela ukufuya, abalimi abaququzelela ukufuya emaphandleni abahlala kuwo.

Kwiimeko ezifana nale kufuneka usebenze ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukuba nawe ukhuselekile. Ukhuseleko lwakho nawe kwizinja lubalulekile kuba izinja zinobungozi, kufuneka futhi uphinde uqinisekise ukukhuseleka kwezinye iigusha, ujonge ukuba azikho na iigusha ezithe zalimala kuyo yonke le meko. Wakugqiba uqinisekise ukuba uyaluqinisa uthango lweegusha ukuze uthintele yonke enye into esisilwanyana enokuphinde izophazamisana neegusha zakho ebuhlanti.

Nangona uqeqesho kweminye imisebenzi lubalulekile kwaye lwanele, kodwa imfundiso esesikweni iyafuneka kwaye ibalulekile kwimisebenzi emininzi. Imfundiso esesikweni ingaqinisekisa ukwandisa kwamathuba kunye nolawulo lwezixhobo ezisetyenziswayo ezifama. Futhi benza abasha okanye abafikayo abadinga imfundiso esesikweni ukuba bayiqonde isayensi yezolimo, nolawulo lwezixhobo esisetyenziswayo kunye nemithetho yayo yemishini esetyenziswayo nezixhobo.

Izityalo onokuzityala ngelixa lasebusika ezinokumelana naloo mozulu yobusika zininzi, ziquka iziqhamo ezifana nee-pear. Kodwa ndiza kugxila kakhulu kwicala lemifuno equka ikhaphetshu, ibhrokholi, ikhaliki, isipinatshi, itswele kunye neminqathe.

Ukuba umhlobo wam ngokugcina inkomo endlini, oko kungamenzela iingxaki ezininzi. Oku kuquka ubungakanani bendlu okanye ubungakanani benkomo, ucoceko kunye nenkunkuma, impilo kunye neengxaki zempilo, oko ke kuquka impilo yakhe nempilo yenkomo. Iingxaki zabantu akhelene nabo. Izokuba ziindleko zokuyigcina iinkomo kuba ukuyigcina iinkomo isendlini kufuneka uqinisekise ngokutya kwayo nangokuba iyawasela amanzi oneleyo.

Abantu abahlala ezidolophini banenyhweba yokufikelela kuzo zonke izinto abazifunayo kodwa ngakwicala lemifino, akubi lula ngaloo ndlela kuba kunokunqongophala kolwazi. Loo nto leyo ibathintela ekubeni bayifumane imifino ngendlela abayifuna ngayo. Ukanti namaxabiso emifuno ezidolophini aphezulu, bangathintelwa nakukungabikho kwezinye izityalo kwiimarike zabo. Loo nto ithetha ukuba kufuneka bafunde ukuzilimela, batyale izityalo zabo.

Zininzi kakhulu izityalo ezingamelaniyo nemozulu yasebusika ezifuna imozulu eshushu kuphela. Ezo zizityalo ezifana netumato iipepile, ibhitruthi, irayisi, umoba, ibhanana, iimango kunye nee-pineapple.

Ukufuya iibhokhwe kumnandi kodwa akukho lula njengoko umntakwethu esoloko ecinga okanye esitsho kuba kunezinto ezininzi ekufuneka uqinisekise ukuba zihamba kakuhle ukuze ufumane iinzuzo kwiibhokhwe zakho. Zizinto ezo ezifana nokubiyela kakuhle iibhokhwe, uzinike ukutya okufanelekileyo, uzame ukuthintela izifo. Izoba kukubeleka nokunyamekela kwazo amatakane, kufuneka uziselise amanzi acocekileyo, kufuneka uzilawule ngendlela kwaye umane uzitofa.